Abantu bayilungele uyamkela le ndlela yezothutho ngoba yeyona ikhuselekileyo, yeyona ikhawulezayo. Umcelimngeni omnintsi kukuba xa umntu esiya emsebenzini ekuseni, kukuba leyithi ngoba zinintsi iimoto endleleni kumele kumelwe nee-traffic lights. Kodwa itreyini ayizilandeli zonke ezo zinto, ayinawo loo micelimngeni. Yona iyema kuphela kwisitishi esilandelayo ekumele ime kuso, iyenza loo nto leyo ibe lelona hlobo lwe-transport lukhawulezayo ukodlula zonke ezi zihamba apha emhlabeni.

Ndingamcebisa umntu ukuthi aqinisekise phambi kokuba athumele izinto zakhe ngaphesheya, aqinisekise ukuba zizo zizinto ezisemthethweni khona ukuze xa zihlolwa ngabantu bomthetho kungafunyanwa siphene. Namaphepha akumele agcwaliswe neenkcukacha zeedilesi nokurhunyelwa kwee-customs, aqinisekise umntu ukuba zizinto ezenziweyo ezo phambi kokuba abe umthwalo wakhe uyahamba. Loo nto ingenza kube lula futhi kukhawuleze ukuhanjiswa kweempahla.

Umqhubi kumele aqinisekise ngesithuthi sakhe ukuba siyile kwi-service uyokuhlolwa ukuba sikulungele na ukuhamba ibanga elide. Ukuqinisekisa namatayara amatsha, ukuqinisekisa ngezipili ukuba ziyasebenza emotweni, ukuqinisekisa ngepetroli, amafutha, ukuba yonele na for uhambo, kulungiselelwa uhambo. Nokuqinisekisa ukuba umqhubi uphumle ngokwaneleyo khona ukuze angozeli endleleni. Xa sukuba ediniwe amise ecaleni aphumle, aphinde aqhubekeke ngohambo.

Ndingabakhuthaza abantu ukuba babuyele ekusebenziseni uloliwe. Uloliwe yeyona nkqubo yothutho efikelelekayo ngexabiso kwaye iyakhawuleza. Uloliwe akamiswa zii-robots, uma umzuzwana kwisitishi adlula. Ngoyena okhawulezayo kakhulu okhuselekileyo.

Ndiqaphele ukuba itikiti lam kwenziwe impazamo, lindikhomba ukuba ndiya eThekwini kanti mna andiyiThekwini, ndiya eKapa ndisuka eGqeberha. Ndiyaqonda ukuba ibe yimpazamo eneneni kodwa ke ndicela ilungiswe ingandichaphazeli nangexabiso. Ndiyayiqonda ukuba iimpazamo ziyenzeka ngoko ke ndiyanixolela, kodwa ndicela impazamo yona ilungiseke lingekafiki ixesha lam lokuhamba ngebhasi.

Ewe, ilori ehamba ngesantya esiphezulu ndingayixela kwiRoad Traffic Management Corporation ngoba ibeka ubomi babaqhubi ezindleleni kwaye nam ingandibeka esichengeni sengozi nabanye abaqhubi. Singazibona sigaxeleka kwingozi emasikizi engathi isube imiphefumlo. Ngoku ke ndibona kuliphulo elihle uba ndiyixele, ndixele nakwinkampani leyo izawube isuka kuyo.

IWaterfront yenye yeendawo ezinika umtsalane kubakhenkethi kwisixeko saseKapa. Ufumana i-harbour apho kukhona unxweme okwazi ukuthatha uhambo elingange-thirty minutes emanzini ngenqanawa encinci. Kwakufutshane neWaterfront kukwakhona nomzi ogcina izilwanyana zaselwandle, i-aquarium ukutsho. Kwakhona eWaterfront njalo ukwafumana neendawo zokutya, ii-restaurant ezikudidi oluphezulu kwakunye nee-restaurant zokutya okukhawulezayo.